Sa rona basimane re ikaparela disutu, dibaki, dihempe tse dintle, tlhako se sentle tsa banna tseo. Monna o apara sentle ka mme le nako ntse eya batho ba le bantsi ba segompieno ba fetotse tsela eo dilo di ba ng ka yone, basadi ba tlhoka go apara ka tsela e fitlhegileng, moaparo wa mebala e sa tshwaneng e mentle fela eo e buang le setso sa rona, eo e re gopotsang dija merogo dilo tse ntseng jalo, mme e fetogile gonne batho ba le bantsi kajeno ba lebeletse dilo tsa thekenoloji seo se ntse gore ba setlho ba lebella setso le moaparo ka tsela e ya tlotlo.

Ee go jalo o apara diaparo tsa setso ko meletlong e e tlotlegang e jaaka di-conference go ka etsa gore diaparo tsa setso di lebege sentle gona e ka nna diaparo tsa ditso tse di farologaneng mme seo se ka etsa gore moaparo wa setso ka ditso tse di farologaneng o lebege o le motle.

Ao ba re ke sebelane sebelane se setle batho ba modimo, se etsa o be fikara o sena yona. Nna ke gore ke ona moaparo o motle.

Ee, ke akanya jalo moaparo kwa botlhokwa mme ditso tse ding tsona di rotloetsa gore bana ba ntshe matlalo, ba ntshe matsele, ba ntshe nama ya bona e bonagale, mme seo se ka rotloetsa bana ba ba sa itseng sepe gotlhelele ka moaparo o tlhopha moaparo o o sa sireletseng mmele kapa o kwalelang mmele ka ofeletseng. Se se rotloetsa gore bana ba apare diaparo tse di ntshang mmele ya bona, mme seo se etsa gore ba seke ba tlotla le rona le batho ba bangwe ba o tshwana ba bong bo bong ba feletsa ba sa tlotle mmele ya basetsana.

Tsela e motho a lebegang ka yona ka tsela ya aparang ka yone e kgona go tlhalosa gore motho a ntseng jang, o leba dilo jang, o tseya lefelo le a leng mo go lona jang ka jalo o ka akanya gore fa motho a apara dibaga ke motho a dumelang mo dilong dife o ka bona tumelo ya gage, motho tsela ya aparang ka yona diaparo tsa fashion di ka etsa gore o kgona le go mo tlhomola o monna gore ke motho wa ratang dilo kgotsa ke motho a sa ratang dilo. Ke akanya gore motho mongwe le mongwe o na le tsela ya lebang dilo ka yone ga re rate dilo tsa go tshwana ka jalo moaparo, fashion, dibaga le dilo di kgona go tlhalosa se motho e leng sone se motho a se ratang le se motho a se a se rateng.

moaparo o tlhalosa se motho e leng sone ebile o etsa gore motho a lebege a tlotlega, ka jalo mosadi yo a nyetseng o tshwanetse go apara ka tsela e bontshang tlotlo le tsela e bontshang gore le motho wa botlhokwa ka jalo tsela aparang ka yone, tsela a lebegang ka yone, tsela a tsela e a ka yona mo bathong e botlhokwa.

Go ne moaparo wa Setswana ga o tshwane le go ne jalo bangwe ba dirisa matlalo, bangwe ba dirisa mofofa go kgabisa matlalo ao matle ke nagana gore ba dirisa seo ka gonne ba batla gore letlalo ga seo se etsa gore le maatla le lebega ebile le kgatlhisa.

Diaparo tsa basadi di tlhalosa boleng ba bona, botlhokwa ba bona, le tsela e ba tseyang dilo masisi ka jalo kamano ya bona e tshwanetse go ba kamano ya kwa godimo, tsela e ba tlhomphang diaparo ka yone le tsela e ba etsang dilo ka yone go botlhokwa mo bathong ba ba .

moaparo wa setso fela ke akanya gore le go le jalo di ka kgona go batho ga re tshwane, ba teng ba ba ratang setso, ba ratang moaparo o tlotlegang, ba ratang moaparo o motle, ba ratang moaparo wa mebalabala, ba ratang moaparo o o lebegang ebile o ka jalo mo nakong ya kajeno moaparo wa setso o ka boela tshimologong mme batho ba kgona go dirisa.

Ditso tsa rona tse di farologaneng di etsa gore batho ba lebe setso ka tsela e farologaneng, mme di etsa, di tlhotlheletsa batho gore ba gole ka tsela e farologaneng, ba leba batsadi ka tsela e farologaneng. Moaparo wa bona ka bo ona o etsa gore banna ga ba lebile basadi ba ditso tse ding ba ba lebe ka tsela e farologaneng. Ka sekao fa motho a tla mo setsong se se reng basadi ba apara ka tsela e moaparo seo se tla ra gore banna ba setso seo ba tlotla basadi ba bona ebile ba ba leba e le ba tlhokang go sireletswa, mme ba setso seo se reng basadi ba bona ba apara diaparo ka tsela eo ba tlhokang go tlhagisa mmele ya bona le nama, matsele jalo-jalo, seo se tla raya gore banna ba setso seo ba tla leba basadi bao ka tsela e farologaneng. Jalo moaparo wa setso o botlhokwa, o kgona go rotloetsa tsela e banna le batho ba bang ka kakaretso ba lebang basadi ba yone.